Ukushintsha kwesimo sezulu kubathinta kabuhlungu abantu ngoba izitshalo zabo ziyasha ezinye futhi ziguguleke. Abantu ababinaso isivuno uma ngabe kushintsha isimo sezulu.

Ngisake ngaba esimeni lapho khona kwakushisa kakhulu endlini. Into eyangisiza ukuthi ngigqoke izingubo ezincane futhi uma ngabe sengigqoke izingubo ezincane ngihlezi nginamanzi okuphuza ukuze umzimba wami ungeke ufudumale kakhulu, ngize ngivukwe izifo zey'nhliziyo.

neqhaza elikhulu ngoba zizosiza lapho khona sihlushwa izinambuzane futhi zingasiza ngoba izinambuzane zingakhona ukuthi zife noma zidede ezitshalweni zingakhoni ukusondela ezitshalweni.

Mele afunde ukuthi empilweni alilahlwa ithawula ngoba namhlanje zimhlupha izinkomo ngakusasa uyobe esenayo i-experience ezomenza ukuthi afunde kahle ukusenga izinkomo. Kanti futhi kungamsiza ukuthi uma ngabe eyosenga izinkomo zakhe ahambe nomuntu omdala ozomgada.

Umlimi uzobe engazibekile engozini uma ngabe ecabanga ukushintsha ummbila aye ekutshaleni izitshalo ezikhethekile ezifana nolavenda inhlaba nemoringa ukuze lezo zitshalo zizosetshenziselwa imithi yesintu kanye nezimonyo futhi uzobe ezisiza.

Uhlangabezana nezidingo zabathengi eziguquguqukayo kuyasiza ngoba abantu bayakhona ukusimama futhi bakhone ukusebenza ukuze kuzotholakala izidingo abantu bangabasebenzi.

Ngithole izitshalo zami zingekho namhlanje ezikatamatisi. Ngiyacela ukuthi uma ngabe uzwa kuthiwa khona umuntu odayisa utamatisi ungitshele khona ngizokwazi ukuthi lowo muntu loyo uthathe utamatisi wami.

UThomas kungamele ukuthi achazele umphathi wakhe ukuthi njalo ekuseni uma ngabe evuka eyepulazini ekuseni umsebenzi wakhe awukho izithelo ngaphansi kwelanga elishisayo. Uthwele obhasikidi abasithandayo futhi amahoreni amaningi. Uma ngabe emuchazela umphathi wakhe uzo-understand-a.

Ngingacabanga kanjalo ngoba uma ngabe esedolobheni azikho lula ukuthi abone izitshalo futhi noma abantu betshala abatshali njengale ndlela yasemakhaya ukuthi kuzotshalwa emasimini. Cha batshala ezindishini nasemabhakedeni okulingene.

Bengaphusha ngokuthi banikezele abantu abathanda ukutshala noma ukulima kakhulu indawo ngoba uma ngabe benikezele labo bantu bangakhona ukubona inzuzo yabo. Kanti uma ngabe benikezele abantu nje abafuna ukuyozakhela ngeke bakhone ukubona. Kungagcina indawo ingalungile kunobugebengu.

Ezinye izinto ezibalulekile ezokucatshangelwa ukuthi leyo nto leyo ikulungele yini ukufaka ephepheni. Njengoba nje amasneksi engakulungele ukuthi afake ephepheni kodwa faka koplastiki.

Njengoba nje kuyisikhathi sasebusika isivuno esihle bekuyisivuno sikammbila. La emakhaya bekade sivuna ummbila. Yonke imizi ibivuna immbila.

Imvelo isebenzeka kahle kabi futhi iyaphilisa uma ngabe abantu besebenzisa imvelo ila bephila khona ngoba izinto lezi zesimanje manje seziba nokufa kakhulu.

Inqubomgomo ayilandelwanga uma ngabe ingekho i-PPE. Uma ngabe abasebenzi bezosebenza bezobulala izinambuzane kumele bagqoke i-PPE njengoba ibavikela futhi ibasiza ukuthi bengathelwa uthi lolu okusuke luthelwa ngalo inambuzane.

Umakhelwane into engamusiza ngayo nje okokuqala ukuthi ngimukhombise izinambuzane ezitholakalayo, ezitholakala ezitshalweni.

Yebo, zikhona izinselela engike ngabhekana nazo mayelana nezinambuzane. Izinambuzane engangizifica zadla zonke iy'tshalo zami. Angibanga nazo izivuno, ngangitshale iklabishi.

Ukuhlola kwenhlabathi kungasiza ekwaziseni ukufaka kukamanyolo ngoba yila sokwazi khona ukuthi kufanele kufakwe umanyolo ongakanani futhi kufakwe umanyolo onjani.

Izinto ezisekelwe ephepheni zingaphathwa kanjani noma zimbozwe kanjani ukuze zisebenzeke kangcono. Zingaphathwa ngokuthi zigoqwe ngephepha lelo ezifike ngalo.

Benginganikeza abantu laba abathanda ukutshala kube yibona abantu abathola umhlaba omkhulu ukuze sazi ukuthi noma ngabe bewutholile umhlaba, bazowusebenzisa kahle.

USenzo kuzomele ukuthi ahambe ayodayisa utamatisi wake emakethe, ukuze ezobona kahle ukuthi isivuno sakhe siyamsebenzela.

Fuywa kwezinyosi akusiwona umkhakha omuhle, ngoba izinyosi azikho kahle emphakathini futhi zingajwayele ukuthi zilume abantu. Aziphephile izinyosi emphakathini.

Ukulima okujwayelekile kuhle ngoba uyakwazi ukuthi wenze imigqa yakho ilingane futhi naphakathi nemigqa kube khona isikhala esikahle. La bazobe khona behamba khona abantu uma ngabe betshala.

Ungayilungisela ngokuthi uma ngabe uvuna ngesandla kwenzeka kahle zonke izinto zakho ziyakwazi ukuthi yicosheke phansi. Kanti uma ngabe ulima uvuna ngomshini khona ummbila osalelayo phansi.

Ugogo wakwazi ukuthi akavule kahle imigqa uma ngabe etshala ngoba ayisebenzisa umshini noma esebenzisa le nto le okuthiwa wucingo. Uma ngabe etshala afike alibeke ekuqaleni aphinde ayolibeka ekugcineni bese evula kahle-ke imigqa yakhe.

Musa engazizwa edangele ngoba i-sunflower yakhe izobe isifile lapho kodwa uma ngabe ekwazi ukuthi abeke inhlabathi kahle, ayimisele nakahle ngey'nduku izokwazi ukuthi iphile.

Izinyathelo ezibalulekile ukuthi ufake umquba, umquba ungawuthola lapho khona okunesibaya khona. Ngabe isibaya seyimbuzi eseyinkukhu noma isibaya senkomo.

Ngingabuza umbuzo wokuthi kungabe kufanele yini ukuthi njalo ngihlezi ngigqoke PPE futhi iziphi iy'nselelo engingaba nazo uma ngabe ngingayigqokanga.

Uma ngabe ushayela ebhange lakho bazofuna ukuthi ubakhombise ukuthi yini le ozoyenza ukuze ukwazi ukukhokha kahle imali futhi ingabe unazo yini izikweletu ezinhle. Izikweletu ezinhle, phecelezi i-credit score yakho yinhle yini.

Yebo, ngingavuma into engangenza ukuthi ngivume ukuthi iy'nkukhu zakhona ngiyagculiseka ngazo. Futhi zimnandi abazifaki umkhumiso kakhulu.

Ukuhlukana kwemigqa okuhlukene kuwuthinta kanjani umswakamo wenhlabathi njengezinga lokushisa? Uthinta ngokuthi uma ngabe imigqa ehlukene kahle izitshalo azikhoni ukuthi zishiselane zizodwa.

Yebo, abantu bayakwazisa ukuthi ukhiqiza kanjani ukudla ngoba uma ngabe ukhiqiza kahle ukudla izitshalo zakho zizinhle abantu abanqeni ukuthi bathenge noma ngabe iyiphi imali oyikhiphayo.